Hikuva u va u tekile n'wana wa vona kumbe n'wana wa vatswari van'wanyana u ya tshama na yena hi laha ku nga heriki. Hikokwalaho va lava malovolo. Hikuva n'wana yaloye i n'wi tekaka u ya tshama na yena va va va n'wi kurise ku tika ende va va va langutisele swa ku tala eka yena, hikokwalaho va ku ri n'wi lovole. Hi ndlela yin'wanyana vo ku xavisela yena hikuva wena u ri wa n'wi rhandza.

Eka n'wanuna loyi a tsutsumaka n'wana wa yena. U ehleketa leswaku ri u ya hlayisiwa hi mani loko yena papa n'wana a n'wi tsutsuma? N'wansati a nga n'wi a nga n'wi hlayisa a ri yexe? Vavanuna hinkwenu loko hi swi tiva leswaku ri hi na vana ahandle, hi na vana na vavasati van'wanyana a hi ti dyondziseni ku teka vana va hina hi ya tshama na vona. U nga va u hambanile na mhani wa n'wana, mara n'wana wa wena i n'wana wa wena, i ngati ya wena. U ya hlayisiwa hi mani loko u n'wi tsutsumi wa wena papa n'wana.

Mucato wa ndhavuko wu pfuna leswaku ri na vana va hina va swi tiva leswaku ri hi kulele kwihi. Kasi micato lowu wa xilungu i micato lowu wo lava ku nyanyula wo lava ku ta ku vanhu va swi vona leswaku wena u na mali ku fika kwihi.

Va fanekele va nkhankha, va ba minkulungwana, va n'wi nyiketa yindlu ya yena leyi a nga ta vuyela eka yona. Va cina, va tsaka, ku tsakela leswi swa ku ri n'wana wa vona va se u vuyile entshaveni. Va nkhankha. va ba minkulungwana, va vitana na vamakhelwani, va vitana na vakokwana hinkwavo, va ta va ta nkhankhela n'wana wa vona.

Loko u ya entshaveni, u ya u ya dyondza ku tshama na vavanunakuloni, u ya u ya dyondza ku tiyela ku fana na vavanuna van'wanyana. Hikuva entshaveni ku hava vavasati. Hikokwalaho vana loko va ya entshaveni, loko va vuya va vuya va ti thya mavito.

Swiambalo swa ndhavuko swa koteka ku hambaniseka. Swi kota ku hambanisa tinxaka letin'wanyani, loko wo va edorobeni ra ku fana na le Joni laha ku nga na tinxaka ta ku tala, u mbale tinjhovo kumbe xibelani, vanhu va swi kota ku ku hambanisa va swi vona ku ri loyi i muTsonga wo huma eGiyani.

Ndzi nga katsa leswaku ri, loko hi ri vavasati hi fanekele hi dyondza ku tiyimela as vavasati va mindyangu. Hina vavanuna ho fanekele hi kota ku hlayisa mindyangu ya hina na vavasati va hina. N'wansati a nga pfuki a biwile hi voko.

Ndhavuko lowu ni nga ta tsakelaka ku teka eka wona i ndhavuko wa maZulu. Hikuva maZulu ku ni tsakisa loko va ri eku kumbe loko va ri eku cateni. Ene maZulu ma hlonipha swinene.

Hikuva va va se va va va lovoriwile. A swi kotakali leswaku n'wansati a va na vukati byimbirhi. N'wanuna swa koteka leswaku a va na vavasati vambirhi mara a va vavasati a swi kotakali ku ri va va na vukati byi mbirhi. Hikokwalaho va nga ha pfumeli leswaku ku ri va tlhela va va na vukati byin'wanyana kumbe va pfumelela eka wun'wana na wun'wana loko va lovoriwile.

Munhu loyi a ndzi tsakela ku fana na yena loko mi kula, a ku ri tatana wa mina. Hikuva mutswari wa mina wa xinuna a ri na vutihlamuleri eka ndyangu wa yena. A nga pfumeli leswaku ri hi tlela hi nga dyanga, a nga pfumeli leswaku ri hina vana va yena hi nga vi na mpahla ya khisimusi. A ku ri munhu loyi a ku ri munhu loyi a ri na vutihlamuleri eka ndyangu wa yena.

Eka ka mintirho ya vavasati, Vavasati ni nga endla leswaku ri swi nga koteki leswaku va tekiwa hi n'wanuna wun'we va ri vunharhu. Hikuva a swa ha a swa ha koteki leswaku ri va va na vana va ku tala endyangwini wun'we.

Swihlawulekisi leswi endlaka leswaku munhu a va munhu lowunene. Xihlawulekisi xa ku sungula, i ku va munhu a va na vutihlamuleri, i ku va munhu a kota ku ti hlambisa a basa, i ku va munhu a va na mahanyelo lamanene.

VaTsonga va le Limpopo va ambala minceka na swibelani na tinjhovo. VaTsonga va le Bush-u, va ambala minceka va va tlhela va nghunyuta. VaTsonga va le Mozambique, i va i vaTsonga lava va ambala minceka ku fana na le Bush-u mara vona va va hambanile hikuva swi hambanile minceka ya vona yi tala ku fanisiwa ngopfu swiharhi.

Eka n'wina xikombiso xa mina, hi n'wina mi nga ni endla ku ri ni ze ni fika laha ni nga kona. Loko a ku nga ri na n'wina a ni swi tivi ku ri a ni ta va mani namuntlha. Hi n'wina mi ni nga endla leswaku ri namuntlha ni va laha, hi n'wina mi nga endla leswaku ri namuntlha ni va ni ri na muti. Ndzi khensa hlohletelo wa n'wina.

Ni ehleketa ku ri vavasati ku ze va va na na ku hlayisa ngopfu vana, hikuva hi vona vanhu lava va vonaka maxangu loko va ya eku bebuleni. Hi vona vanhu lava va tivaku ku n'wana u ku khomiwa njhani ku tlula hina vavanuna.

Loko mutswari a ta ti ba xifuva hi n'wana wa yena hi loko se n'wana a kurile, a dyondzile, ambarile magaweni, a ri na movha, a ri na muti, a ri na nsati, a ri na n'wana. Hi laha mutswari se a nga ta kota ku ti ba xifuva a ku ri ni humelerile eka n'wana wa mina loyi ni nga lowu kurisa.

I va malume lava va nga na mpfumelelo wa ku burisana timhaka ta malovolo. Hikuva vo malume hi vona na loko swi nga fambangi kahle va nga ta tlhela va ya va ya vulavurisana na vona.

Xikongomelo xa vona i ku ri va endla leswaku ri vana va ya va ya va vavanuna loko va ya . Va endla leswaku ri vana va ya va ya suka van'wanyani va va dyondzisa na milawu ku ri vatswari va fanele va treat-iwa njhani. Hi ku vona ka mina a ku hlayisekanga ndhawu liyani hikuva ndhawu liya ku va ku nga ri na va ka mhani va ku ku khongotela. Ku va ku nga ri na mutswari wa wena loyi a nga ta ku a nga ta ku tsundzuxa, ku va ku ri vavanuna ntsena ende ku va ku nga ri na madokodela.

Swakudya swa ndhavuko leswi ni swi rhandzaka i tihove hikuva mana wa mina loko na ha kula a va rhandza ku ni swekela tihove va ni kurise hi tihove. Ni kule hi tihove hikokwalaho ka ku ni rhandza tihove hikuva ku mana wa mina a va ni rhandza ku mi swekela tihove loko na ha kula.

Ku na mavito ya ku fana na vo Hlupheka. Vito ra ku fana na Hlupheka ri vula leswaku ri u ta hlupheka. U kuma mutswari a thyile n'wana a ku ri hi yena Hlupheka mavito lamaya ma vo Hlupheka ya landzelela n'wana u ta hlupheka a a hundza emisaveni.

Eka n'wina vaakatiko hi kombela leswaku ri mi tidyondzisa kumbe mi tivonakarisa leswaku ri mi swi tiva leswaku ri laha misaveni hi hanya hi rimbewu ku na vavasati ku na vavanuna. Wansati na yena i munhu wa swi kota ku rhangela vanhu va ku tala. Vavasati van'wanyana va tlharihile van'wani va swi dyondza swilo exikolweni va swi dyondzerile ku rhangela miganga. Va na vutivi bya ku rhangela tindhawu ta ku fana na leti hi nga tekeli vavasati a .

Eka n'wina vantshwa loko munhu o tshuka a ku kumbe munhu o tshuka a ku dyoheriwa a nga a hi ahluriwe nyimpi hi ku lwa kumbe ku n'wi tlhava kumbe ku n'wi tekela advantage kumbe ku n'wi twisa ku vava. Timholovo ti ahluriwa hi ku vulavula. Ku vulavurisana ntsena u ta papalata swo tala ngopfu.

Varhangeri va ndhavuko va kota ku ahlula timholovo eka vantshwa hikuva va vulavurisana na vona tanihi vanhu lavakulu. Van'wanyani va va xungeta kumbe ku va chavisa hi ku va tekela goza leri vona va ri tivaka. Ku nga va ku ri goza ra ku va twisa ku vava, ku nga va ku ri goza ra ku va karhata emoyeni.

Xiambalo lexi rhandziwaka ku mbariwa hi xiambalo xa ku fana na xibelani. Xibelani xi tirhisiwa ngopfu hi vavasati kumbe va ka mhani loko va ri emikhuveni kumbe emitlangwini. Xi mbariwa laha xisutini hi va ka mhani laha va chikichaka hi xona kumbe ku cina hi xona.

Leswi endlaka leswaku ri swakudya leswi swi nga sali loko ku fika nkarhi wa mucato ku va ku ri na vamalume vakokwani laha ku va ku ku ri na ku hlangane vanhu va khale. Vanhu va khale loko va dya swakudya swa khale swi va tsundzuxa khale ka vona. Swakudya leswiyani swi endla leswaku ri va tsundzuka khale ka vona. I ta kuma leswaku ri ku na i mucato wa muZulu na Mutsonga loko ku ri mucato wa muzulu na mutsonga maZulu man'wani a ma swi tivi swakudya swa xintu swa Xichangani hikokwalaho ka ku swakudya swa ndhavuko swi nga sali emucatweni.

A ya amukelekangi hikuva sweswi vavasati va ha ri hava xihundla. N'wansati a nge yi eku velekeni ku fika ku nghena wanuna. Hina hi tiva n'wansati a ya ku velekeni ku nghena n'wansati ku nghena vavasati ntsena. A ma amukelekangi a hi ali leswaku ri madokodela ya pfuna mara vavasati va fanekele va pfuniwa hi madokodela ya xisati ku nga ri madokodela ya xinuna hikuva ka ha ri hava xihundla eka masiku lawa.

Ndzi vona swi ri kahle swinene hikuva laha ka misava leyi hi hanyaka eka yona leswi kumbe laha ka tiko ra Afrika-Dzonga wa swi kota kusuka etikweni leri u tshamaka eka rona u ya etikweni rin'wanyana kumbe u ya eka ndhawu yin'wanyana leyi nga va ya maZulu kumbe maxXosa kumbe van'wanyana. Laha u nga ta fika u dyondza na ririmi ra vona so loko u dyondzile ririmi ra vona u kuma leswaku ri na ndhavuko wa vona wu tsakela.

Eka eka hina vanhu va Afrika-Dzonga swi a hi swi tiveni leswaku ri ku na vanhu lava hanyaka na vukreste ku na vanhu lava va hanyaka na ripfumelo ra ndhavuko. Ripfumelo ra ndhavuko i vanhu lava nga believe-ki kumbe va nga tshembeki leswaku ri Xikwembu xi kona mara ka vukreste i vanhu lava va tshembaka leswaku ri Xikwembu xi kona. So hi nga ze hi famba hi tipandzisa na tinhloko loko ku ri wena u tshemba leswaku ri Xikwembu xi kona ende swa ku hanyela ya na mahlweni u tshemba leswaku ri xikwembu xi kona a xi ku na loko u tshemba mikwembu ya ka n'wina tanihi ndhavuko wa ka n'wina ya na mahlweni leswaku u tshemba leswaku ri ndhavuko kumbe mikwembu ya ku.

Hundzukile hikuva sweswi vavasati va kota ku tirha swilo hinkwaswo. Vavasati khale hi ku ya hi ndhavuko a va nga tirhi ku vavasati va ku ri vona va tirha mitirho ya xisati ya ku fana na ku sweka ku tsema tihunyi na ku sindza na ku endla swin'wana na swin'wana. Vavanuna a va tirha leswiya swa ku tika swinene swo fana na ku risa tihomu, ku rima na swin'wanyana swa ku fambelana na vavanuna. Sweswi swi cincile hikuva vavasati va kota ku endla leswi endliwaka hi vavanuna.

Eka n'wina vavasati na vavanuna hi ya eka nkhuvo wa ku mbala swimbalo swa ndhavuko wa Vatsonga. Ni kombela leswaku ri vavasati mi ta mi ambarile minceka, xibelani na vuhlalu na madeha. N'wina vavanuna mbala tinjhovo mi mbala na swa le nhlokweni mi mbala na maphaxani leswaku hi ta ya hi ya ba milenge hi chongola.

Emucatwini va ambala swa ndhavuko kambe tin'anga ti mbala madzovo ya swiharhi swin'wanyana swa kona swa chavisa no chavisa munhu u chava no n'wi hlamula u n'wi kuma a mbale dzovo ra ximanga.

Swakudya swa ndhavuko leswi ni amukelaka na swona swakudya swa ku fana na tihove, tshopi kumbe xiendlahivomu. I swakudya leswi ni swi rhandzaka swinene swakudya swa ndhavuko hi swona ni nga ta swi amukela.

Loko va lava ku nyika vanhu ndhawu ya ku tshama va ya eka mkhulu kumbe eka ndhavezitha. Ndhavezitha hi yena a ya ku a ya komba munhu loyi a fikaka kumbe munhu loyi a lavaka xitandi ndhawu ya ku tshama.

Swi amukeleke kumbe ku kombisa malwandla hi ku ya hi swakudya i ku va loko munhu u n'wi phamela swakudya leswinene loko a heta ku dya a ku khensa a ku byela ku ri na khensa hi swona swi kombisaka ku amukela.

Loko swi ta eka mhaka ya swo famba eka vanhu lava tshamaka emakaya hikuva tindhawu ta ku tala emakaya a ku na swikontiri tithekisi ta kala a va swi rhandza ku famba ka tindhawu to pfumala swikontiri hikuva va ta onha timovha ta vona.

Tiyindlu ta tinxaka ta tinxaka ta vatsonga i tiyindlu ta ku fana na tiyindlu ya makenya. Yindlu ya makenya yi endliwe hi mabyasi yi phamiwa hi hi misava ya ya ridaka a handle ku nga ri swi ti na leswi hi nga swi tolovela hina swa ku endliwa hi semende. Ni nga tshama ka yindlu ya muxaka lowu hikuva hi hi nkarhi wa xixika yona a yi hi nkarhi wa ximumu yona a yi a yi hisi ya titimela swinene.

Swiambalo swa ndhavuko leswi ndzi nga ta swi xava i tinjhovo loko ku ri i vaxisati ni va xavela minceka na tiyela na masandhazi, mateki na tinguvu ku ri loko va famba va ya eka mikhuvo va kota ku mbala tona tinguva va ta kota ku cina. Vafana ni va xavela maphaxani na tinjhovo na ti-vest.

Ndzi nga ya ni ya mangala eka hosi ni ku munhu wa loyi wa ni xanisa hi leswi a nga ta va a kha a ndzi xanisa hi swona ni kombela leswaku ri hi vulavurisana tanihi vaakatiko ku ri munhu loyi hi nga n'wi solver xi njhani kumbe hi teka goza rihi ku ya emahlweni.

Swiphiqo swo tala leswi hlanganaka na vadyondzi na na na vadyondzi lava nga le makaya i swiphiqo swa ku loko ko tshuka ku ne timpfula a va koti ku ya exikolweni hikuva swinkobyani swi va swi tele kumbe minkova va yi tele laha ku nga riki na ma-bridge va fanekele hi siku rero va nga yi exikolweni. Swin'wana titlilasi ta vona ti hlakarile i titlilasi ta khale a va koti ku dyondza kahle hikuva tlilasi yin'we yi kuma yi .

Mina ni rhandza tihove swinene hikuva tihove ti na timanga ndzeni ende timanga i swakudya leswi ni swi rhandzaka ngopfungopfu timanga leti ta ku swekiwa ndzi rhandza ngopfu tihove.

Vugevenga xi le henhla ngopfu ngopfungopfu edorobeni ra hina ra Joni. Laha dorobeni ra hina ra Joni ku na vugevenga swinene ende vugevenga byi endliwa ngopfungopfu hi vanhu lava ta ku hi le handle vanhu vo huma eZimbabwe vanhu vo huma eNigeria hi voho va ta ku na vugevenga byo xavisa ti-drugs no yivela vanhu tifoni.

Kona swakudya swa ku fana na sweswo ku na swakudya ku fana na na na na marasta marasta a va dyi nyama hikuva va ri swilo swa ngati a va dyi vona hikokwalaho ka ku va dya miroho na matsavu na mazambhala ntsena.

Ndzi nga n'wi byela leswaku ri tanihi ku u mutsonga u fanekele u swi tiva leswaku ri loko u sweka swakudya swa ku fana na tihove u fanekele u tirhisa timanga timanga ta ku kandziyisiwa mavele tindluwa kumbe tiboncisi loko u ri hava tindluwa. Loko u sweka tshopi u fanele u kuma magwadi na mapa lama u nga ta phyakutela tshopi ra wena na chukele ntsena.

swa ku tala hi ku ya hi mina a ku fanekele ku ri hambi ku ri kona ti-college ku va ku ri na nkarhi wa ku ri vana va dyondza ndhavuko wa vona, va dyondza hi ririmi ra vona, va dyondza hi ku endla swilo swa ndhavuko wa vona ku nga ri xihlawuhlawu kumbe ku dyondza hi language yin'we ya English.

A ndzi ta katsa ngopfu tihove na timanga ta ku swekiwa hikuva timanga hi tona ni ti rhandzaka swinene na tihove hi tona ni ti rhandzaka swinene hi swona leswi a ndzi ta swi katsa ngopfungopfu.